Ke etsa bo nnete ba hore ke qoqa le e mong wa batho ba pelaka hore ke seke ka tshwarwa ke methapo ya hore ke ka hara tsubuhlellano ya sephethephethe.

Dikotsi tse ngata tseo di etsuwa ke batho ba ba etsang tahi, ba kgannang ba le ka tlasa kgatello ya tahi. Ba bang ba etswa ke ho tatela ho ya moo ba yang mme ba kganne ka lebelo le phahameng haholo ka stress. Ba bang ba etswa ke hore ba be ba batla ho qoba sephethephethe se sengata sena se tseleng sa batho ba yang mahaeng ba yang dikerekeng.

Ke bona tsela e ntse e le hantle ya hore re boloke ba e-hailing ba rona, le rona re le bapalami ke hore nako eo o bitsang sepalami sa hao or kapa e-hailing o send-ele e mong wa leloko. Ebile ba bang ba maloko hore na o tlo tsamaya ka e jwang hore o tlo tsebe ho bolokeha. Le bona ba tlamehile ba tsebe hore na ba lata batho ba jwang le hore tlamehile ho be ne le tshebedisano mmoho le di company tse ding tsa di-security. Hore etlare ha ha ho etsahala ho hong ho seng molaong ho bo na le mo a press-ang teng jwalo ka e-hailing hore ho tsebahale hore ha press-itse moo ho na le ho na le ho hong ho sa tsamaeng hantle.

Bakganni ba lokela ho tseba ho itshireletsa mmileng jwalo ka ha botsotsi ba se ba tseba hore ba tlamehile ba ba nkele dikoloi jwang. Ke nahana ha ba ka ba le button kapa konopo ya hore ha ba e penya e bontshe security kapa maponesa hore hona le ho sa lokang mo ba leng teng, e ka ba bobebe.

Batho ba dulang hole ba ka ba bobebe haholo hore ba ka tswara diaparo tsa bona ha ele hore kgwebong ya ho rekisa diaparo jwalo ka ha di kenya Pep ho di posa ka koloi ya ya poso e tsamaisang diposo tsa batho le diaparo, diphahlo, jwalo le tse ding tse ngata.

Ke lahlehetswe ke mokotla o mo pinki o nang le botsho. Mokotla ona o tshetse diaparo tsa ka, le dintho tsaka tse hlapang. O lahlehile ka sefofaneng hobane ho no na le mokotla o tshwanang le ona hantle. Ke kopa ho ho thodiswa mokotla ona. Address ya ka, ke ena le di-number tsa ka. Mabitso a ka kaofela ke tsena ha mokotla o fumaneha. Kea leboha

Bakganni ba ditekesi ba qetella ba lwana ebile hona le dipolayano, ka lebaka la hore ba mona. Ba monela ba monelana ka business kapa ka kgwebo ya bona eo ya ditekesi.

Ke tlo mo jwetsa hore a lokise koloi eo ya ka ebile ha ke tlo mo patala. A e kgutlisetse mabedi ao mo ana a ntse a tswa teng, a seke a lokisa niks. A kgutlise mabidi ke tlo e nka ke tla e isa ho motho a lokisang dikoloi e mong hape, e re tla utlwana ho yena. Yena ha ke sa batla tshebedisano mmoho ya hae ho hang.

Nka kgetha ho sebedisa Bolt jwalo ka ha e le ditheko tse tlase ebile e bolokehile haholo.

Ha ke soka ke ba lehlatsipa la rank-eng. Empa ke tseba o mong wa metswalle ya ka e kileng ya ba lehlatsipa la rank-eng ba mo nkela phone empa bophelo ba hae bone bo bolokehile.

Sefofane seo sene se tsamaile ka sona sa first class se majabajaba ka hare ka moo. Jonna wee, ha o ya toilet, wa ipona ha o fihla ka toilet ka mane, o ipona ho tloha leotong ho fihlella hlohong. Le ha o dula fatshe se ha o kena, o nka leeto. Dijo tsa teng di maemong a hodimo ba o fa dijo le dino. O phomola ha monate ha o utlwe le hore sea tsamaya kapa se dutse o mamela mmino o monate. Ba o tshwara ha monate ho fihlella o ya mo o yang teng ebile ekare o palame metsotso e mmedi ho latela ka mokgwa o utlwang monate ka teng ka hara sefofane se majabajaba.